Uma bengizohamba ibanga elide ngebhasi, ngingancamela ukuhamba ebusuku ngoba azikho izimoto eziningi futhi zingenza uhambo lwami lube lufushane kunalokho obekulindelwe.

Ukube imali yetekisi ayisihlanganisi isibalo esanele, ngingaphakamisa ukuthi wonke umuntu abuyiselwe imali yakhe futhi akhokhele umshayeli wetekisi uma esedilika ukuze kuncishiswe izingxabano nokudideka okungabakhona.

Uma unohambo olude, ozoluthatha ngebhasi esikhundleni sokundiza, ngokuvamile kuwukukhetha okuhambisana nemvelo ngoba kunciphisa i-carbon footprint yakho ngokwabelana nabanye abagibeli umthwalo wezokuthutha. Futhi ngokuvamile kunezinga eliphansi lokukhipha umoya ngomuntu ngamunye kunohambo lwendiza.

I-Rea Vaya i-system yamabhasi yokuhamba ngokushesha esebenza eGoli. Ngesikhathi samahora aphakeme amabhasi afika futhi asuke ngezikhathi zemizuzu emithathu egijima emigaqweni ezinikele ukuqinisekisa isivinini se-service. Igumbi lokulawula lo buchwepheshe obuphezulu liqapha wonke amabhasi.

Uma ibhasi liphuka phakathi nobusuku kohambo olude, into ebaluleke kakhulu ukuhlala uzolile, uhlole isimo futhi uxhumane nomshayeli nabanye abagibeli ukuze uhlele izinyathelo ezilandelayo.

Okokuqala ngingabhala konke engizokudinga noma engizokwenza edolobheni. Ngosuku lokuya edolobheni ngingagibela ibhasi lokuqala. Uma ngifika edolobheni ngiqinisekise ukuthi ngenza engikubhale ohlwini lami kuphela, ukuze ngiqinisekise ukuthi ngiphatha kahle isikhathi sami.

Ngingashintsha izindlela zokuphepha kanye nokuphoqelela imithetho eqinile yokulwa nobugebengu, kanye nokuqinisekisa ukuphepha kwabagibeli ikakhulukazi phakathi nohambo lwasebusuku. Njengoba lokhu kuwukukhathazeka okukhulu kubahambi abaningi abasebenzisa izinsiza zamabhasi amabanga amade ezweni.

Yebo, ngesikhathi amabhasi etelekile aluthinta kakhulu uhlelo lwami. Njengoba kwaphoqeleka ukuthi ngihlele kabusha yonke into engangiyihlelile ukuze kulungiswe zonke izinto ngoba akuphephile ukuhamba uma kuneziteleka emgaqweni.

Imizwa enginayo ibuhlungu ngoba uhulumeni usuke ebikelwe ngemigodi ekhona endaweni kodwa kwathatha iskhathi sabo ukuyilungisa. Uma kwenzekile beyilungisa kusuke sekwenzeke omkhulu umonakalo, futhi abathintekayo bengeke besathola isinxephezelo esifanele.

Kungase kube kunomehluko omkhulu ngoba abafundi basathembele. Futhi uma besebenzisa ukugibela kwe-Uber noma u-Bolt okunesaphulelo, bangase bathonye abanye abafundi ukuthi bakusebenzise. Futhi imboni ye-Uber no-Bolt ingazuza ngalolu hlobo lwezinhlelo.

Ngahlala eduze kwamama owangixoxela indlela ashonelwa ngayo umyeni wakhe phakathi nempi. Wangixoxela ukuthi bahlangana bebancane futhi umyeni wakhe waphoqeleka ukuba aye empini, walahlekelwa kanjalo-ke nguye. Babenezingane ezintathu kuphela, manje usejabule ukuthi usezoba nabazukulu abazombiza ngogogo.

Yebo, kwaba nohambo olwangithokozisa kakhulu ngoba ngathola ukuthi umuntu engangigibele naye sisuka endaweni eyodwa kanti futhi sasifunda esikoleni esisodwa. Sasixoxa ngazo zonke izinto ezakudala ezazenzeka esikoleni nangasemakhaya. Lokhu kwalenza uhambo lwami ngingaluzwa nokuthi lalulude kanjani.

Yebo, kulungile ngoba uma umshayeli wetekisi engenaye umsizi kuyaye kube into enhle ukulekelelwa umuntu ohlezi ngaphambili. Lokhu kuvikela izingozi ezingenzeka, nokuthi umshayeli ahlale ebeke amehlo akhe emgaqweni angaphazamiseki.